Indlela yokuxoxa mhlawumbe yokusebenzisa engingayakha ingafana, mhlawumbe nawo u-Facebook. Kepha-ke kungabi u-Facebook njengalo Facebook esiwaziyo, kube sengathi i-notice board kukhona into nje esazi kahle ukuthi ichazela abantu uma kuwukuthi kukhona izinto ezenzekayo emiphakathini. Mawukuthi mhlawumbe kwa-D kuzobe kune-meeting i-forum meeting yakhona. Sazi ukuthi abantu bayakutshelwa bayazi ngalokho mawukuthi mhlawumbe kuzoba njengokuthi mhlawumbe ugogo thizeni useshonile kucela ukuthi simhambele siyifake khona la kuyona le ndlela yethu yokuxhumana. Kungabi khona inkinga zokuthi mhlawumbe omakhelwane thizeni abazi ukuthi sekwenzekeni khona la emphakathini. Siyabonga

Ngowami umbono mina ukuthi umehluko ongabakhona ukuthi abanikazi bawo u-DSTV no-Showmax bangayithola sebe nemali eningi kakhulu bese ngalokho bangakwazi ukuthi benze amanye ama-production amaningi baqashe abanye abasebenzi abanye ama-actors, abanye abasebenzi bakwazi ukwenza amanye ama-production amaningi. Lokho ngikusho ngoba uma kuwukuthi mhlawumbe isimahhala i-showmax ne-DSTV into engenzeka ukuthi osomabhizinisi laba abafisa uku-advertiser bazoba, baningi kakhulu, bazofuna uku-advertis-a ngoba bayazi baningi abantu manje asebebukayo u-Showmax no-DSTV ngoba phela vese isimahhala. Yabo? Asisekho isidingo sokuthi uqale phansi manje ulokhu uthi uyokhokhela no-DSTV ngisho muntu ongenayo u-Wi-Fi into ey'njalo, uyakwazi ahlale phansi, ayibukele nje i-DSTV lapho udinga , udinga idekhoda nje, kuphela. Ngiyabonga.

Iziteshi zomphakathi zinhle kabi ngoba ngiy'thanda ngoba ezawo umphakathi ezawo umuntu wakhona la ngaphakathi. Ngisho no-DJ bakhona bayazi ukuthi hheyi isikhathi esiningi o-DJ bakhona kuba abantu bakhona endaweni uma bekhuluma ngento, noma bekhuluma ngomuntu thizeni basuke bekhuluma ngomuntu abamaziyo bekhuluma ngey'gameko ezenzeka khona la emiphakathini. Noma uma kube ukuthi kukhona izinto ezenzeka emiphakathini abangay'thandi usuke umuntu ekhulumela into ayaziyo asho ukuthi yazini lento le iyangilimaza nami personal. So, kuba lula-ke kuba kungconywana uma kunjalo, hhayi kumuntu, kube sengathi uyintatheli uyasitshela ukuthi oh lento yenzeka kuphi kuphi. Kungconywana uma kuwukuthi umuntu wakhona endaweni wakhona la emphakathini. Uyabo?

Lo mbuzo ngingawubeka kanje. Okay, Impendulo yalo mbuzo ngingayibeka kanje empilweni kuya ngokuthi wena ungqongqoza kuziphi kuziphi icabha. Ngoba akusizi ukuthi sithi hhayi kule nkundla yomculo isebenziseka kalula kunale. Cha cha asisebenzi kanjalo kuya nangokuthi wena ungqongqoza kuziphi iy'cabha. Akusizi ngoba singayishintsha nalento sibeke-ke mhlawumbe kuyibhola naleli bhola lombhoxo sithi hhayi, kungani kulula ukungena kuyibhola kunakutheni ungene kwibhola lombhoxo ayisebenzi kanjalo. Kukanjena kungukuthi wena ungqongqoza kuziphi iy'cabha yini ofuna ukuyenza ngalowo mculo, njalo njalo. So lo mbuzo lo hhayi ukuthi ngithi akulona iqiniso. Kepha-ke kumele ubheke nawe, ngakolunye uhlangothi, ubone nawe ukuthi yini mhlawumbe mhlawumbe indlela wena ongena ngayo inkinga. Ngiyabonga.

Enye into ebalulekile la bengikade ngicabanga ukuthi kubalulekile ukuthi abantu bakuleyo ndawo kumele mawukuthi mhlawumbe ulimi labo alulotshiwe, alukakabhalwa phansi ukuthi mhlawumbe sithathe bonke abantu abadala ngingathi sibahlalise phansi. Kodwa-ke kube khona umuntu ozoyibhala phansi yonke amasiko abo umlando wendawo, iy'nganekwane abanazo. Khona khona sokwazi ukuthi amasiko abo nomlando nolwazi abanalo kukwazi ukuthi kuqhubeke kuyisizukulwane lesi esizayo. Ngiyabonga.

Kubaluleke kabi ukuthi abafundi babenayo i-inthanethi ngoba ama-device lawa aphathekayo namakhompuyutha abalulekile. Awuhlobo lwensiza mfundo ngoba bayadinga ukuthi ngesinye isikhathi, othisha ezinye izinto hhayi ukuthi ngingathi abazazi bayadinga ukuthi bacwaninge ba-reseach-e bazi ukuthi hhayi ukuthi bangathola kanjani ezinye izinto. Konke lokho kubalulekile kungenzeka ukuthi mhlawumbe othisha ngaleso sikhathi, abanawo abanayo into ekuthiwa idatha ukuthi benze leyo research, bathole lolo lwazi lolo. So kubalulekile ukuthi i-Wi-Fi ibe khona khona kungeke kube nayo inkinga ngokuthi iy'ngane zifunde. Because isikhathi esiphila kuso manje izinto eziningi ziyadingeka njengakho uku-code-a, nani nani, izingane zimele zikwazi konke lokhu. Uyabo